Amasiko amabili ahlukene angcwele asetshenziswa ngesikhathi sokuthomba abafana i-Masai coming of age eyenziwa e-Tanzania naseKenya kanye ngobusokwa okuvamile kwabafana lapha eNingizimu Afrika. Kuyo yonke le micimbi abafana bayahlulekwa ukuthi kuyini ukuba yindoda, nanokuthi kuyini elindelekile kubona njengoba sebengena esigabeni sokukhula, babe amadoda. Kuyo yomibili bayasokwa futhi.

Lokhu kungaba inzuzo kakhulu ekuthenini kubuyiswe umkhuba wokufundisa amakhono emantombazaneni uma eseshintshela ekubeni ngabesifazane. Ngisho lokhu ngoba bangafunda okuningi abangakwazi manje kuzobaphuca nesikhathi sokwenza izinto ezingasile. Bazokwazi ukuthi yini elindelekile kumuntu wesifazane nanokuthi umuntu wesifazane kufanele aziphathe kanjani, angeke bagcine ngokufunda amakhono nje kuphela. Kunabantu abadala lapho abazobe bebacathulisa bebafundisa nangempilo nanokubaluleka kokuziphatha.

Okuhlangenwe nakho kwindaba engiyizwile ngomkhuba wendabuko ofundisa amakhono emantombazaneni njengoba eshintshela ekubeni ngabesifazane endaweni yezohlonze, ukuthi amantombazane afunda ukwenza iy'cofiya, afunda ukwenza amabhengela ngobuhlalu, afunda ukwenza ichulu. Umphakathi wayisekela kakhulu le nqubo yokufunda ngoba amantombazane bawakhipha ngobuningi ukuthi ayofunda amakhono, afunda futhi nangokuy'phatha.

Umphakathi wahlangana ukweseka inguquko kaNomalungelo, njengoba wayesephuma esigabeni sokuba intombazane esethomba eseba umuntu wesifazane. Bawuseka umcimbi wakhe, bafika nezipho, wayalwa njengentombazane ukuthi kumele ay'phathe kanjani ngoba eseba ngowesifazane. Kwaba impumelelo kakhulu, wafunda okukhulu kubantu abadala ababemsingathile emcimbini wakhe.

Eyi, ngaze ngajabula ukuba ngifike kulesi sigaba empilweni yami. Engabe impilo izoshintsha kanjani emva komkhosi wami? Engabe la y'khaya sebezongibheka njengokuthi angiseyona ingane sengikhulile yini? Mina umzimba wami uzoshintsha kanjani? Yiziphi iy'nguquko engizobhekana nazo? Nanomphakathi nje wonkana uzongamukela yini ngoba sengikhulile? Kuyajabulisa kodwa kuyathusa futhi ngesikhathi esifanayo, kodwa lolu ushintsho engiy'misele ukuba ngilamukele.

Ukuthonywa ubuchwepheshe esizukulwaneni esisha emphakathini wasemadolobheni wakwaZulu, kungabanga iy'nxabano emngcwabeni ngoba indlela okuqhutshwa ngayo kulesi zukulwane ayikhombisi isizotha nenhlonipho. Nanendlela yokukhuluma ngesiko ayikho sesimweni. Amasiko abawashayi ndiva, bafuna nokwenza izinto ezingenasizotha, kanti izimo ey'fana nemingcwabo idinga isizotha lesi abangenazo. Lokho kungabanga iy'nkinga ey'nkulu. Nanokufuna ukushutha emngcwabeni, into okungafanele yenzeke. Lokho kudala iy'nkinga.

Isiluleko engasinika umzala wami, ukumazisa ukuthi amakhono esintu abalulekile kumuntu wesifazane onsundu. Ngale ndlela lena uzokwazi ukugcina ingxenye yakhe impilo yakhe yonke ngokufunda ngalezi zinto, ngoba amasiko ethu ayingxenye yempilo yethu engasoze yasishiya, futhi okungamele ukuthi sihlukane nayo.